Ke le motswadi, nka etsa hore lapeng la ka ke bane le temo. Ke kgone ho jala dijalo tsa ka hore ke tle ke kgone ho fepa bana ba ka ka tsona. Hobane tlala iphile matla naheng ena ya Afrika Borwa. Seo se ka thusa haholo.

Ketsahalo ena ha ya ntshwara hantle hobane ke eme mola o molelele. Ba qetela kgaohile lonto empa mmuso ona tlamehile hore o ba nang le baoki ba bangata hoba ha O fokotse hobane o hlahile kotsi, tlhahile dikotsing e fela. Ha hona thuso e nfumanang, wa ema molomong lebitleng.

Tjhe, batho ba dulang dipolasing ha ba fumane tlhokomelo ya tsa bophelo hantle hobane ba ema mola o molelele, ba sa fumane thuso e ba e hlokang. Mmuso ona o ya dipolasing ka nako ya bona. Ha ba ratile ha qeta batho ba bangata moo ha ba fumane le meriana o felletseng.

Ke letsatsi la ho qala le letsatsi la ho qetela la Pudungwana. Matsatsi ana a behetswe hore ho lo bontsha awareness ya movember. Hoba ba bontate ba fihlelwa ke malwetse a feng a tshwanang le bokankere hape le ho ya bona e ba e etsang matsatsi le matsatsi.

Seo nka se etsang? Ho thwe ke ho thusa hore o sebedisane le dipetlele tse kgolo hore ba kgone ho tlisa meriana ka nako ditliliniking, le hore ba ba tlise meriana e mengata ka nako ka beke. E nngwe le enngwe o etsa hore dikudi di seka, tsa sokola meriana ya tsona.

Ntho e bakganni ba ka etsang hore ha ba ya matlung, ba thole dinomoro tseo ba di batlang, ke hore ba ne le nomoro tsa bakudi. Ha ba fihla moo, ba kgone ho ba tshwara ka mohala, ba bolwetse, ba bue le bona. Seo se ka thusa hore ba seke ba lahleha.

Batho ba qhwadileng ba na le maikutlo ke batho ska batho ba sa qhwalang. Ba tlamehile hore ba tshwarwe ka ho tshwana hobane kaofela re batho lefatsheng lena, maikutlo a bona a botlhokwa. Dingaka tsa bona di botlhokwa se seng se seng seo ba se tlhokang. Jwalo ka batho ba jwalo, ho tshwanang le batho ba sa qhwalang le bona, ba tlamehile hore ba se thole hape se seng ke hore batho ba qhwadileng, tlamehile ba tshwarwe seka batho ba sa qhwalang ka lefatshe ka bophara.

Thibelo ya peleho dipetleleng le di-clinic-ing e tholahala ha bonolo. Seo mmuso o se entseng ke hore batho kaofela ba le mmeleng, ho thola thibelo ya peleho ba ye dipetleleng kapa di-clinic-ing ba tla e fumana ha bonolo.

Ho na le tshwao le ngotsweng e tswang ho department-e la tsa maphelo leo le reng dermatologist approved. Ke yona ntho e tla ba bontshang hore ba reka ba reka dihlahiswa tse lokileng tse ba ka kgonang ho di sebedisa ho ba botle, ba be batle.

Thibela pelehi tsa sekgowa di bolokehile ho feta tsa tsa setso. Seo se bohlokwa hore batjha ba sebedise thibelang pelehi tsa sekgowa.

Diphatlalatsi di etsa ho lekaneng ho tsebisa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong, e fela setjhaba sona sa di batla. Hobane ha ba kgone ho fitlhella tse leng molaong ka baka la tjhelete. Ke ditlhoko tsa bona. Ha hona nthwe ba ka e etsang, empa diphatlalatsi tsona di etsa ho lekaneng.

Ditleliniki di etsa hantle hore di fane ka thuso ya lebollo. Hobane matsatsing ana ha uwa lebollong batjha ba bang ba kgutla ba lemetse, ba bang haba kgutle le ho kgutla ba hlokahala lebollong. So, se se bohlokwa hore mmuso o fane ka lebollo di-clinic-ing le dipetlele.

Mmuso ona wa rona ha o nke di-clinic-i le dipetlele tsa mahaeng kella hlooho hobane ba tseba hore batho bao ba na le malwetse a mangata, a ba kopanang le ona, ene ha ba ba kenye le sekolo hantle ho ba ruta ka ntho tsa malwetse ho ya ho kopanang, ho kopana. Jwanong seo se etsa hore mahaeng ho tlhokahale, meriana eo e ka thusang bakudi. Seo se tlhokeha hore mmuso o tlamehile o ise meriana e mengata mahaeng ho feta ditoropong. Hobane ba dulang ditoropong bona ba kgona hore ba thole meriana eo ka ho re ba na le tjhelete.

Ke ithutela ho fumana setifikeiti sa ho hlokomela batho ba ba tsofetseng seo ba sa nruteng sona hore ke se tsebe se seng, ha ba na le certificate sena ke hore tlameile ke tsebe hore batho bana ba tlhokomela jwang, ba hloka eng, ke buisana le bona jwang ntho tse jwang.

Matshwao ao ke wa tsebang a a kgatello e phahameng ya madi, e ho tshwarwa ke sefuba le ho tshwarwa ke hlooho le ho hema ha bohloko, le pelo e shapang ha bohloko se seng ekaba yah ke ona ke wa tsebang a.